Batlhokatiro ga ba kgone go ka fitlhelela data ka gore ga ba na madi a go ka e reka.

Ke reka fourty gig e tsaya kgwedi ke e reka ka two hundred and thirty mo Vodacom ke tlhopile go ka dirisa Vodacom ka gore ke yone network e e sa sokodiseng thata ko ke nnang ko teng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fetileng ke two hundred and thirty ke e dirisitse kgwedi yotlhe thirty days motho fa a batla go reka data o tshwanetse go lebelela gore a network ya data eo ga e sokodise kwa a nna teng ebile a e a rekega tlhwatlhwa ya teng a e tlase ebile a e mo tsaya sebaka e a tshwarelela.

Hundred gig ebile e tsena ka letsatsi la tshimologo ya kgwedi e leng di-one.

Ka technology e ya five G go ka nna molemo tota e tla refa re le mo mafaratlhatlheng ga seke ga nna le kgaogo re tla dirisa mafaratlhatlha ka phutulogo re sa tshabe sepe gore go tla nna le kgaooo fa o sa ntse o tsweletse ebile madirelo a telemarketing le online tearning a tla tswela mosola thata ke kgatelopele e mme go ka nna le ditšhono tse dintsi batho ba ka simolola go dira kwa gae ba ipolaela le di-call center.

Ke ka go lefelong le le nang le Wi-Fi gore ke kgone go ka tsena mo mafaratlhatlheng go bona gore data yaka e sireletsegileng ke nna ke ntse ke timile mobile hotspot ga ke hotspot-e batho.

Mowa ke be ke o fetola gore e nne data ka gore mo teng go na le dikgetho tse dintsi tse di farologaneng tse di tlhwatlhwatlase ka tsone o fitlhelela data e ntsi mme e le tlhwatlhwa tlase go na le fa o reka data tota.

Ee o tobetsa star one three five be ke dira tlhopho ya data e be ke dira tlhopho ya nomoro e nngwe ke be ke bowa ke tsenya nomoro ya tsala yaka ke be ke tlhopa gore ke baatla go mo tsenyetsa bundle e kanangkang data e kana kang go tswa foo fa ke sena go tlhopha gore ke mo tsenyetsa tsa data e kana kang ke a netefatsa gore ee ke a dumela data e be le fa ke kgonne go mo romelela yone.